Bogologolo ka gonne rona ne re le Batswana ne go apariwa matlalo a diphologolo, ne go se na diaparo mme ba di jara ntse di ya le dingwaga. Re a kgona ge go apara diaparo tsa masela le rona re tshwane le mekgatlho e nngwe re tshwane le batho ba bangwe.

Ee, ke nagana gore moaparo wa setso o ka apariwa ko meletlong e tshwanang le di ka gonne masela a teng ke masela a mantle, ke masela a mebalabala, ke masela a batho ba a ratang.

Meaparo ya setso e farologane e na le mebala e farologaneng. Nna ke Botswana mme ke rata Setswana sa me mme gape ke nagana gore Setswana sa me ke so ne se sentle se se fetang tse .

Nnyaa, ga ke bone jalo go ya ka motho le gore e ne o batlo go aparang. Ga go na gore diaparo tsa setso ke tsone tse di dirang gore batho ba se ke ba batla go apara. Go ya ka motho gore e ne o batlo aparang, e ne o ikutlwa jang mo diaparong tse a di apereng.

Diaparo le dibaga ke tsone tse tlhalosang gore motho fa a apere o apere setso se tswang kae. Ke neya sekao, Mazulu banna ba teng ba apara matlalo, basadi ba apara dibaga tse farologaneng tse mefuta-futa ya dikhalara tse bona ba di ratang jalo-jalo. Gore ke tsone tse bontshang gore motho o ikutlwa jang. A motho o itumetse, a motho o a rata gore a apare diaparo tsa bone tsa .

Go ya ka motho gore e ne o itshwere jang, fa re le batho ga re tshwane ba teng basadi ba nyetsweng ba dintho tsa mmele tsa bona tse tsotlhe. Ba teng basadi ba nyetsweng ba tsamayang ba ntshitse matsele, magetla le mangwele a bona kwa ntle. Go ya ka motho gore e ne o itshwere jang le gore e ne o ithata jang.

Diaparo tsa Setswana di farologane, go na le diaparo tsa Setswana tse di diriwang ka matlalo a diphologolo. Go na le diaparo tse dingwe go rekiwa lesela, lesela le o ko marekelong wa le reka . Le isiwa ko mothong o itseng go roka, o rokela batho mesese e mentle, marukgwe, dihempe tse farologaneng, diaparo gore batho ba apare.

Basadi ba ithatang, basadi ba ikitseng ba apara diaparo tsa setso sa bone, ba ikepela bašwa ka setso sa bone. Mme ke ka foo motho a itlhalosang ka teng a ipontshang gore e ne ke mo-Aforika Borwa o ikgantshang ka setso sa gagwe.

Diaparo tsa setso di ka tsamaisana mmogo le difešene tsa segompieno. Masela a diaparo a setso ke masela a mantle, masela a nang le mebala e pila e farologaneng mme e ka tsamaisana sentle le difešene ire le gore difešene tsa kajeno di be dintle batho ba kgone go lebelela ba di .

Ditso tse farologaneng di tlhotlheletsa basadi gore ba ipele ka setso sa bona. Basadi ba apare setso sa bona mme ba ikutlwe motlotlo ka setso sa bona, ba se apare ba ikgantshe ka so na e be sa bona. Mme se tla 'ira seabe mo bašweng ba rona ka gore le bone ba tla itse gore ke bo mang le bona ba apare setso sa bone.

Mo mabenkeleng a magolo o tla fitlhela karolo e e farologaneng ya diaparo tsa basadi, mme diaparo tse di mebala e farologaneng tsa banna le basadi. Mme go tla ya ka gore motho e ne o batla go reka diaparo tse jang le gore o ikutlwa jang fa a apere diaparo tseo ka botlalo.

Economy e ama basadi jang? Ka gore ba apara diaparo jang. Ka mo economy e gaketseng ka teng, dilo di turang ka teng e ama basadi e le thata. Basadi ba reka mo bona ba ka kgonang, mme ba apara mo go bona ba ka kgonang.